Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa tshedimosetso di ama batho ba ba sa direng ka tsela e e sa lekaneng ka go fokotsa phitlhelelo ya bone ya didirisiwa tsa botlhokwa tsa go batla tiro tlhaeletsano le ditšhono tsa thuto mme seno se kgoreletsa bokgoni jwa bone jwa go bone le go bona tiro.

Nna ke dirisa student data sa Vodacom ka se e leng twenty gig ke e reka ka two hundred and fifty rands e ntsi ya malatsi a thirty kgwedi ka moka e bereka motshegare le bošigo ke šomiša yona ka gore ke yona e leng boleng ba kwa tlase.

Data ya moithuti ke dirisitse malatsi a le fourteen, e ne e le ya hundred and fifty ba tshwanetse go tlhola gore e tsaya lobaka lo lo kana kang le gore e ja bokae.

Data ya ya di-gig e ka ntumedisang ke thirty gig. Ee, ke batla go e dirisa kgwedi yotlhe e tshwanetse e tsene ka letsatsi la mathomo la kgwedi kgwedi e nngwe le e nngwe.

Lebelo le le bonako la go laisola le go laisa, tiego e kwa tlase bokgoni jo bo kwa godimo jwa sediriswa kgolaganyo e nnang e tshubilwe maitemogelo a a tokafaditsweng a cellular founu tlhokomelo ya boitekanelo dipalangwa dithulaganyo boitlosabodutu le bobegakgang.

Tsala ya ka o tla tshwanela ke go reka airtime mme a latele melao ya go reka data.

Nka ikgolaganya le motlamedi wa tirelo go botsa ka go felelwa ka nako pele ga nako le go kopa dipatlisiso. Two, nka tlhola direkoto tsa ka tsa tiriso go tlhomamisa gore a ditiriso tsa lemorago kgotsa di jele tshedimosetso e ka kang. Three, nka thibela tse di dirisang le tiriso ya tshedimosetso ya lemorago mo didirisiweng tsa me.

Fa ke batla go reka data ke tsena kwa App-eng ya Vodacom mme ka reka airtime mme ka e fetola to data.

Dikgato tsa go abelana tshedimosetso ya Vodacom ka USSD mo founung ya gago o letsa star one three five hash mme o tlhopa ditirelo kgotsa ditirelo tsa tshedimosetso mme o tlhopa phetiso ya tshedimosetso kgotsa o romela tshedimosetso mme o tsenya nomoro ya cellular founu ya Vodacom ya tsala ya gago mme selekanyo sa tshedimosetso e o batlang go e romela e ka ba hundred megabytes or one gig mme tlhomamisopuso o tla amogela SMS go tlhomamisetsa gore tsala ya gago e feditse.

Ditlamorago tsa dipheto tsa ditlhwatlhwa tsa tshedimosetso e e senang mogala mo badirising ditlhwatlhwa tse di kwa tlase go amogelwa ga inthanete go go oketsegileng go elela go gontsi go ithuta mo inthaneteng le go dira o le kgakala ditlhwatlhwa tse di kwa godimo badirisi ba ka nna ba fokotsa ditiro tse di bokete tsa tshedimosetso ba dirisa Wi-Fi thata kgotsa ba fetogela kwa di-network-eng tse di gaisanang.